Dumelang mma le kae? Aa re teng na ho ntso pheleha ooho lokile hee mono ne ke founa mabapi le hore ke le tsebise hore ke fumane konteraka ho mmuso. Eya, mme sena se nthabisitseng haholo ka ho e le tsela e ntle e ke bonang, eka ke tla kgona hore ke ke fe batho. Ke etsetse setjhaba sa heso mosebetsi hobane ke tsa ka temo, mme ho etse tsa temo tsena ke bona e le monyetla o motle wa hore setjhaba sa rona sa Mofokeng se ka hola. Eya, mme nka thabela ho ka fetisetsa le ho ntate. Ke ya leboha.

Motswalle na o ne o tseba hore ho na le dimela tse hlahang mo naheng mme di ya jeha. Ke buwa ka dimela tse tshwanang le meriana, mme ha re buwa ka meriana, nka buwa, haholoholo ka meriana e kang phate ya ngaka le lengala, e leng dimela tseo re di sebedisang for ho phekola malwetse a tshwanang le sefuba le a mang a mangata. Empa tsena ha se tsona feela dimela tsa ka ka di tholang naheng tse jehang Re ntse re na le tse ding tse fapafapaneng, mme tse ding ha se tsa ho phekola, empa ke tsa hore o ikutlwisa monate jwalo ka se seng se re se bitsang ka hore ke dibono tsa banana. Ha ke tsebe haeba o ntso e tseba motswalle wa ka.

Ha ke nahana ka menyetla ya ho ba le naha ya hao mona Afrika Borwa. E nngwe ya dintho tseo ke neng ke ka e etsa ke ho qala temo e nyane. Temo ke karolo ya bohlokwa moruong wa naha, haholoholo ho thusa batho ba maemo a tlase ho iphedisa le ho fokotsa tlala. Ke ne ke tla lema meroho e kang tamati le eiye hobane tsena di rekiswa ka pele, mme disebediswa letsatsi le letsatsi, ha hona motho a ka phehang, a sa sebedise eiye motswalle wa ka. Ke ne ke ka hodisa diphoofolo tse nyane, tse kang dikgoho kapa dinku. Ho eketsa mehlodi ya tjhelete ka temo ya boiphediso o ka ja seo o se hodisang mme ka temo ya kgwebo o ka fumana tjhelete.

Batjha ba bangata ba tobane le bothata ba ho haellwa ha mesebetsi, empa temo ke tsela e nngwe e ka fanang ka menyetla ya boiphediso le boitshwaro. Ke ka hoo nna ke ka ba eletsa hore ba qale ka ho ithuta ka temo e nyane le ho sebedisa ditshebediswa tse bonolo, mohlala, ba ka lema ka dipeiti e le tsona di-container ho sebedisa manyolo a tlhaho le ho sebedisa metsi ka bohlale ho ka ba thusa ho qala katsenyana. Ba ka qala ka meroho e jalwang ka pele le tse sebediswang letsatsi le letsatsi jwalo ka sepinatjhe, tamati le eiye ho hlokomela polasi ya hao, ho kenyelletsa ho nosetsa kamehla, ho fedisa dinonyane le ho netefatsa hore mobu o ruile ke dimatlafatsi tsa ona.

Ka hoba wa tseba motswalle wa ka hore ke ne ke ruta ka tsa temo mane university, ke batla ho ruta batho ba lekeisheneng lena ho lema hobane ke bona monyetla o moholo moo batho ba bangata ba phela tlasa maemo a thata, ba sa fumane mesebetsi, empa ba na le matsoho nako le sebaka, e leng tseo di lekaneng ho qala temo ka ho ba ruta. Ke ka ba fa monyetla wa ho iphedisa motswalle wa ka ka dijo le ho rekisa tse ngata ho fumana tjhelete. Hape temo e matlafatsa setjhaba e phahamisa boitokisetso wa bophelo le ho fokotsa tlala. Ke dumela hore ha re ka arolelana tsebo, re ka aha bokamoso bo botle motswalle wa ka ho feta moo, motho e mong le mong a ka iphumanelang bophelo ntle le ho itsitlalla ka thuso. Motswalle wa ka bophelo bothata.

Ke ya tseba hore theko ya dijo e amahangwa haholo le tse etsahalang polasing. Ha o kaba le komello kapa pula e ngata ho feta tekano, dijalo di ka senyeha, mme sena se baka hore dijo di be teng ka tlase mme ho tlhahiso e le tlase. Theko ya dijo e ya phahama. Hape ha ho sena manyolo, peo e ntle kapa disebediswa tsa temo ba polasing ba sitwa ho hlahisa hantle ho na le ona ho phahamisa ditjeho, e leng se qetellang se phahamisitse theko ya dijo. Ka lehlakoreng le leng, theko ya dijo e ka theoha haebe re na le tlhahiso e ngata polasing. Ha dijalo di atleha, ha re sebedisa disebediswa tsa moraorao, re lema ka nako le ha maemo a lehodimo a le matle, dihlahiswa dingata, mme sena se etsa hore theko e theohe hobane dijo di teng haholo. Ke ka hoo, ke tsona tse ke di tsebang.

Ke batla ho bolella hore thuto ha e sa le di-university kapa di-college fela wa bona. Mehleng ya kajeno, ka lebaka la marangrang o ka ithuta ntho efe kapa efe ho kenyeletsa le tsa temo, o ntso ituletse hona hae. Ho na le di-course tsa online tse fanang ka tsebo ya sebele ka temo, ho lema meroho, ho hodisa diphoofolo le ho tsamaisa polasi e nyane. Tse ding tsa di-course tsena ke mahala kapa di bitsa tjhelete e nyane haholo. Ke ka hoo ke o kgothaletsang Elias. O se ke wa emela menyetla e moholo kapa maemo a itseng. Qala ka seo o nang le sona, o ithute ka internet, o kene marangrang a tshwanang le bo Facebook, YouTube le di-internet tse ding kapa di website tse ding tsa thuto.

Ka tlwaelo, lebese ha le qeta ho ntshuwa moo kgomong kapa phoofolong, le lokela ho iswa sehatsetsing, e leng yona fridge le ka behelwa ka di-container-neng tse hlwekileng tsa di-plastic kapa tsa kgalase tse ka tiyang hantle ho thibela moya hore o se ke wa kena. Haeba ho sa kgone ho sebedisa fridge ho ka sebedisa ditshelo tse kang dipitsa tse kentsweng metsi a batang kapa leqhwa ho le boloka le ntse le phodile kamehla. Ho bohlokwa ho netefatsa hore setshelo seo lebese le leng ho sona se hlwekile haholo hobane ditshila kapa matshila a ditlhapi le mafura di ka lebese isa ho senyeheng ha lebese. Pele ho nako sena sohle se thusa hore lebese le dule le le fresh nako e telele ho feta.

Ho boloka dijo ke karolo ya bohlokwa haholo bophelong ba letsatsi le letsatsi, haholoholo ha re batla hore dijo di dule di le fresh-e le ho se senyehe ka pele. Tshebetso e nngwe e tsebahalang ke ho omisa dijo, moo dijo tse kang ditholwana, nama kapa moroho di omiswang ke letsatsi kapa dehydrate-a sena se tloswa mongobo o ka hlahisang bacteria. Ke ka hoo re nang le dijo tse kang mangangajane le bo dihwapa.